Mo tikologong ya me batho ba bagolo ba itemogela mathata go ya kwa ditleliniking. Lefapha la Pholo le puso ba ka thusa ka go tlisa ditleliniki tse di tsamayang, go fa merafe le thuso ya bongaka kwa gae, seno se ka thusa bogolo go nna le botsogo jo bo botoka.

Ke dumela gore go molemo gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gonne ba amogela lerato le tlhokomelo le fa go ntse jalo go ka nna molemo fa ba ka tlhokomelwa ke dintlo tse di ikemetseng fa go sena ba lelapa.

Batho ba lebelela gore batsofe ba tla tlhokomelwa sentle ba amogelwe ba neiwe dijo le kalafi. Le fa go ntse yalo se se dirang mo matshelong a bone ga se ka metlha se le yalo ka gonne bontsi jwa batsofe ba tlwaela go tlhoka thuso le tlhokomelo e e lekaneng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta batho go tlotla batsofe, go ba tlhokomela le go ba fa tlotlo mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi se se thusa go tlama maikutlo a a siameng ka go tsofala.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlhokomeleng batsofe, lelapa le ba tlhokomela ka tlhoafalo le lerato fa setšhaba se ka thusa ka mananeo a tlhokomelo le ditlhopho tsa botsogo. Go ya ka ditso, dikamano le seabe se se rileng di ka farologana mo lefatsheng le lengwe lelapa ke lona le lengwe le tlhokomelang batsofe fa mongwe setšhaba se na le seabe se segolo.

Mo tikologong ya me, bagodi ba tlamelwa ditirelo tse di jaaka ditleliniki tse di tsamayang, mananeo a tlhokomelo ya botsogo le thuso ka dijo le . Seno se thusa go netefatsa gore bagodi ba na le botsogo jo bo botoka.

Mo mafelong a a tlhokomelang bagodi jaaka dikereke tse di tlhokomelang batsofe le dintlo tsa baagi ba bagolo, bagodi ba neiwa dijo, kalafi le tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi gantsi ditirelo tseno di neiwa mahala kgotsa ka ditefelelo tse di kwa tlase go thusa bagodi.

Ke dumela gore thulaganyo ya puso ya gone e thusa ka go fa bagodi ditirelo tse di tshwanetseng jaaka dijo, kalafi le tlhokomelo. E ka tokafadiwa ka go oketsa mananeo a tlhokomelo kwa mafelong a kgakala go tlisa ditleliniki tse di tsamayang le go thusa bagodi ba ba senang ba lelapa go fitlhelela thuso e e maleba.

thusa go fa bagodi letseno le le tshwanetseng, go batla dijo kalafi le tlhokomelo. Seno se ka tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bone ka kakaretso ka gonne ba nna le botsogo jo bo botoka le go nna le matshelo a a .

O tshwanetse go tlatsa foromo mo ofising ya puso kgotsa mo lefapheng la pholo o tla tsaya ditokomane tse di jaaka pasa, tokomane ya botsofe le bopaki jwa ditshenyegelo. Fa kopo ya gago e amogetswe o tla bona pension-e ya madi a tsone ka nako e e beilweng.

Puso e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomedi ka gonne e thusa go fa bagodi madi a a tshwanetseng go batla dijo, kalafi le tlhokomelo. Se se thusa batlhokomedi go nna le botshelo jo botoka le go fokotsa matshwenyego a amaneng le go tlhokomela bagodi.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e ka dingwaga tse di ka nnang sixty, dingwaga tseno di tlhopilwe ka gonne di tlhoka gore motho a feleletse a gogela matshelo a gagwe a a tlwaelegileng pele a simolola go amogela pension-e.

Re ka thusa bagodi go ya dipetlele ka go tlisa ditleliniki tse di tsamayang mo mafelong a kgakala, go fa dipatlego tsa difofane kgotsa go fa ditlhopho tsa madi tsa go ya dipetlele. Seno se tla thusa bagodi go bona kalafi ka nako le go tokafatsa botsogo jwa bone.

Re ka thusa batsofe go fitlhelela dipetlele ka go tlisa ditleliniki tse di tsamayang mo mafelong a kgakala. Go fa dipatlego tsa difofane kgotsa dipolokelo tsa palamente go ba thusa go ya dipetlele gape go ka nna molemo go oketsa dithuso tsa madi le ditirelo tsa mahala tsa kalafi gore batsofe ba seke ba lemala ka go tlhokomela botsogo jwa bone, seno se tokafatsa botsogo jwa bone le go fokotsa matshwenyego mo malapeng.

Le fa ke dulang kwa kgakala, ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa tsona tsa potlako di thusa go fa batho tlhokomelo ya potlako ya kalafi le thuso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi seno se fokotsa matshwenyego le go thusa batho go nna le botsogo jo bo botoka.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhe kwa mekhukhung ka gonne batho ba ba nnang teng bontsi ga bana madi kgotsa dipalamo tsa go ya dipetlele fa ditleliniki di ba etela ba bona kalafi ya potlako, dipilisi le dithuto tsa botsogo. Seno se fokotsa malwetsi a a ka tshwarang batho ka bonako mme se tokafatsa boleng jwa botshelo jwa botsofe le malapa a bone.

Kwa tleliniking o ka bona kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng jaaka sefuba, letshoroma, bolwetsi jwa mpa le malwetsi a letlalo, gape o ka bona ditlhatlhobo tsa madi, ditlhotlhomiso tsa bokodi le thuso ya kalafi ya mathata a a seng botlhoko thata pele ga o romelwa kwa sepetlele.

Ditleliniki tsa magaeng di le dinnye ka gonne puso e sena madi a a lekaneng le badiri ba bongaka go aga tse dintsi. Fa tliliniki e le kgakala baagi ba nna le mathata a go bona kalafi ka bonako ba nna ba tlhokofala kgotsa malwetse a gola pele ga ba fitlhela thuso seno se ama botsogo le boleng jwa botshelo jwa bone.